Umqhubi kufuneka aqinisekise ukuba uyayithatha le nkqwelo okanye le moto uyisa kwingcaphephe yemoto ezakuthi iyihlalutye, ijonge iqinisekise ukuba le moto ililungele uhambo olude. Enye into kuqinisekisa ukuba imoto leyo izawuthi ithathe uhambo olude igcwele, igcwele amanzi. Ndithetha ukuthini xa ndisithi amanzi? Amanzi la aza kuyenza ukuba iyithathe apho izosukela khona iyokufika apho iya khona.

Azikho kodwa ke baye basebenzise izithuthi okanye iimoto zikawonkewonke ukufikelela ezibhedlele okanye kumaziko ezempilo.

Izinto eziye zenziwe ngabaqhubi beebhasi zizinto ezifana nokusebenzisa isipidi esiphezulu kakhulu abe umntu ekhwelise abantu abanintsi. Ezinye izinto kukuhambe besima kwiindawo bekungafanelanga bama kuzo kuba bethi bafuna ukuvulela uluntu luchame. Loo nto ke ndingathi ikwaba beka kwa uluntu elungciphekweni kuba xa xa bemise ezigangeni kungenzeka nantoni na, akukho mntu owaziyo ukuba kungenzeka ntoni. Enye into eye ithi indicaphukise kubaqhubi beebhasi kukushiya abantu kuba bengafiki ngexesha apho bekufanele bakhwelela khona.

Ndingathi kubo, ujonga ekhohlo, ujonge ekunene. Uphinde ujonge ekhohlo, uphinde ujonge ekunene kube ngona kube ngona uweleyo indlela. Emva kokuba uqinisekisile ukuba ujongile ekhohlo, ujonge ekunenene. Uphinde ujonge ekhohlo, uphinde ujonge ekunene kube ngona ke ngoku uwelayo.

Ndingathi isigcinantloko, iiglavu zebhayisekile, amalaphu abonakalayo noba kusebusuku, izibane zebhayisekile ngaphambili nasemva, ikhava yamadolo neengqiniba, iibhutsi okanye izihlangu ezomeleleyo, ikhava yokukhusela xakukho imvula. Ndicinga zezona zinto ezibalulekileyo ezo ezikhuselayo umqhubi webhayisikile efuneka eqinisekile ukuba unazo.

Ndingathi afanelekile kuba khumbula, xa sijonga amaxabiso weenkonzo ze-e-hailing sijonga izinto ezininzi. Okokuqala uyalindwa ngumqhubi ude ufike. Okwesibini uyakwazi uyikhwela uwedwa kuba nguwe obhateleyo. Okwesithathu uyafika kwangexesha apho uya khona. Okwesine ungakwazi ukumcela umqhubi ukuba akudlulise kuloo , kuloo dolophu ethile ukuba ibikhona into obuyilibele. Zininzi ke ezinye izinto eziluncedo ngayo kodwa ndicinga ezo zingundoqo.

Ndingamcebisa ukuba aqinisekise ukuba amaxhwebhu aphelelwe kwaye achanekile. Ndingamcebisa ukuba aqonde iimfuno zelizwe athumele kulo. Ndingamcebisa ukuba azilungiselele uphicotho olungacwangciswanga, asebenzise iinkampani zokuthutha ezithembakeleyo, asebenzise iinkqubo zokulandela imithwalo kwaye acwangcise kwangethuba.

Ndingathi kungahlaliseki kakuhle okanye kungahlaliseki kakuhle xa beqhuba xa belifakile. Baye bacinge ukuba eli bhanti liyabarhama okanye libaqhubisa kakubi.

Ezi mfazwe ziye zibangele ukungavisisani kwabanini beeteksi kwiintlanganiso abaye babe nazo bebodwa, loo nto ichaphazele abakhweli. Ukhona ke umba olungundoqo ofenelwe ukusonjululwa onjengokuba xa benazo ezi intlanganiso, ndingathanda ukuba babekhona abantu abangasebenzi okanye abanazo okanye abangabanini bezi iteksi abazawusebenza njengabantu abaqinisekisayo ukuba kwezo ntlanganiso zabo baphuma bevana kwaye bethetha into enye.